Ingabasiza ngokuthi izobahehela amakhasimende amaningi, kuzoba lula ukuthi bakwazi ukuthi baziwe ngawo wonke umuntu. Batshengise nezinto abazenzayo noma abayithengisayo.

Sekuyisabelo esinciphayo kungoba izinsiza zokusakaza ziqhubeka ziyakhula.

Kubaluleke kakhulu ngoba kuheha wonke umuntu ngoba umuntu nomuntu uba nento enolimi lakhe, kuba nzima ukuthola into ozoyilandelela, singavinjwa izilimi esingazazi.

Iziteshi zomsakazo esikhathini esiningi into eziyidlalayo zisuke zidlala into esuke idume sikhathi noma ethandwayo, ngesinye isikhathi abalaleli bayakwazi ukuthi bazikhulumele basho ukuthi yini abafuna ukuyizwa. Ngapha futhi benzelwe imtitilizo ukuze bakwazi ukuthi kuqhubekeliswe phambili imiculo ethokozisa abantu, nomculo abantu abayithandayo.

Umphakathi wona iningi linawo amandla kodwa ikhona le ncosana engaphumeleli ukuthi ingakhipha imali, ngicabanga ukuthi bebe ngenza ukuthi kube khona nangendlela eyincane ezokwazi ukuthi yamukele nanoma ubani.

Izitishi engizithandayo, i-Highveld, i-Nine Four Seven-i, i-YFM kanye ne-Five FM, kungoba zidlala umculo oxubaxubene ukwazi ukuthi nanoma ubani uyakwazi ukuthola into oyithandayo.

Uma kuyifilimi engilithandayo kungangithokozisa kakhulu ukulibona, ngigqugquzele nanabanye ukuthi buyibukele engaziyo ukuthi nabo eyintandokazi ngoba kulula, into madlalalile akupheli isikhathi eside ingakaphindi futhi kumabonakude.

Yebo, kudla idatha eningi.

Ukuthi ngiqale ngithole kuqala ukuthi abalandeli yini abayithanda kakhulu, isikhathi sanini sosuku bathanda ukulalela intenjani bese ngizokwazi ukuthi ngibadlalele into abayithandayo, ngoba akusiwona noma isiphi isikhathi ongadlala noma imuphi umculo. Kufana nokuthi angeke usuke udlale amaphiyano entathakusa.

Into yokuqala ukuthi abeke abalaleliphambi kwezidingo zakhe, yonke into emele ayenze uyenza ngokuthi ujabulisa abalaleli abanike loko abakufunayo, loko kuzofuna ukuthi ahlole abheke yonke into ukuthi iziphi izinto ezenzakalayo. Umuphi u-music obalulekile uzokwazi lapho ukuthi anethezekise abalaleli bakhe.

Ukufunda kude kubandakanya imfundo nezinto zokufunda kude ngokuvamile ngobuchwepheshe okuvumelana abafundi bafunde ngejubane labo noma ikuphi. Ukukhethelwa kwezinto zokufunda, ukuxhumana nokusebenzelana, ukuze usebenzise ngempumelelo ukufunda kude udinga uxhumano lwe-inthanethi oluthembekile, idivayizi efanelekile, namathuluzi afana nezihlelo zokuphatha ukufunda. Kanye nokuthuthukisa ukuphathwa kwesikhathi okuqinile namakhono okuzothiba.

Amaphephandaba angiwathengi kungoba manje izinto eziningi sezitholakala ku-inthanethi, umuntu usebenzisa umakhalakhukhwini wakhe ukuze afunde izindaba nokuthi azi izinto ezenzakala eduze kwakhe.

Le zinsiza zibaluleke kakhulu esikhathini samanje ngoba yizo ezikwazi ukuthi sisheshe sithole ulwazi ngesikhathi esiludinga ngaso.

Izinkundla zomculo zisebenzisa umlando wokulalelwa nezingoma ezithandwayo.

Kubaluleke kakhulu ingoba endaweni engihlala kuyo isivinini ese-inthanethi esijabulisa kakhulu, singakwazi ukuthi ngithole izinto ezithe xaxa.

Imisakazo yomphakathi ibaluleke kakhulu ngoba inezindaba eziphathelene nale ndawo esikuyo ayixhumanisi nezinye kuba nemibiko eyenzekala ngaleso sikhathi. Ifana nezingozi noma ubugebengu obenzekala ngaleso skhathi leso, usheshe ukuthole.